Uma uthumela imali esigodini esikude, ungasebenzisa izikhokhelo zedijithali njenge-EFT noma i-PayPal. Izinkampani zokuthumela imali ziyafana ne-Western Union noma i-MoneyGram. Zinikeza izinkethelo ezilula zokuthumela imali. Izinhlelo zokuphatha amakhadi eziphathwayo noma i-QR code zenza ukuthumela kube lula, futhi izinhlelo zokuthumela imali ngezicingo noma izingxoxo zothando nazo zingaba indlela elula. Lezi zindlela zithuthukisa ukuphepha nokuphumelela kokuthumela imali ngesikhathi esifushane.

Ukuqonda umbhalo omfushane womshwalense womngqwabo, kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokulinda ngoba kusiza ekucaciseni amalungelo nezibopho zomndeni. Lokhu kunciphisa izingcabano futhi kucinisekisa ukuthi izinhlelo zomngcwabo zichubeke kahle. Kubeka phambili ukubaluleka kokuphuthuma nokucophelela uma kuthathwa izincumo zomshwalense. Imizwa yokucapha nokuthatha umthwalo wemfanelo ibaluleke kuncinisekiseni imishwalense efanele. Ukuconda kahle kusiza ekugcineni imishwalense nokunakekela umndeni ngesikhathi esinzima.

Nginga-claim-a indawo enokwakheka okulula ukuze kube lula ukuyisebenzisa. Izici zokulandelela izindleko nokwenza isabelomali . Izixwayiso zesimo zezimali zimusiza ukuthi alawule kahle imali yakhe. Ngizofaka izingxenye zokufundisa ngezimali ukuze aconde kahle ukuhlela. Ukuhambisana namabhange nezinkokhelo kukwenza kube lula ukukhipha imali.

Ngithe ngizwa ukuthi ibhange lami lehlise izinga lenzalo, ngashaywa uvalo futhi ngadumala ngoba bengithembele kuleso sibonelelo. Kwangiphatha kabi ukubona ukuthi imali yami yokulondoloza ayikhuli ngendlela eyayilindelelekile. Ngazizwa nginethemba ibhange lami futhi ngaxala ukuxabanga ezinye izindlela ezihlukile. Ukucabanga ukuhambisa izimali kwanginika ithemba lokuthi ngingathola indawo enenzuzo engcono. Yize kudinga uqwaningo sengizizwa ngikulungele ukuthatha isinyathelo sokutshintsha ukuze ngilondoloze kangcono.

Ngathi ngifaka imali yami kudiphozithi egxilile okokucala ngazizwa ngijabule futhi ngiziqhenya ngokufeza inhloso engayilwela iminyaka. Bekuwumzuzu wokuzithemba nokuzimisela sengibona imali yami ikhula ngokuphepha, kodwa ngesikhathi osebenza ebhange ecala ukuchaza izihlawulo zokuhoxa ngaphambi kwesikhathi, ngazizwa ngikhathazekile. Ukungakwazi ukufinyelela imali uma kudingeka kungenza ngixabange kabili. Yize ngiyingxenye yohlela ngafisa sengathi kungaba nezindlele ezihuxukayo, ezilungele izimo eziphuthumayo.

Ngicabanga ukuthi amabhange amaningi awahloniphi ngokuphelele isidingo sokunikeza imininingwane egcwele nezicacile. Avame ukugxila kakhulu ekukhangiseni inzuzo, bese eshiya ngaphandle izimali ezikhokhwa njalo ngonyaka noma izimo ezikhimbikimbi. Loku kudukisa abantu abathatha izikweletu bengazi kahle imithelela yesikhathi eside. Abathengi bangathatha izikweletu becabanga ukuthi zizobiza kancane kunekweciniso. Ngakho kudingeka ukuba khona obala olokhu ukuze abantu benze izincumo ezinolwazi.

Ngicabanga ukuthi umcondo wezindawo zokubolekwa kwemali ezingenayo inzalo noma izinkokhelo zonyaka ungabonakali ukuthokozisa kubathengi, kodwa kunzima ukuyigcina isimeme amabhange adinga inzunzo ukuze asebenze. Ngakho afake ezinye izindleko ezifihlekile. Uma imodeli linjalo, kudingeka obalo okuphelele ukuze kugwenywe ukudukisa abathengi. Kungaba yindlela ephusile uma icasha ngeminye imithombo yemali noma uhulumeni. Ngaphandle kwaloku, ingahle ibe yingozi ekusimameni kwebhizinisi lesikhungo sezimali.